Sa ntlha sa botlhokwa ke gore dibese tsa rona tse di tsamayang maeto a ma leele di tshwanetse gore di service-siwe go netefatswe gore a teng, boemo jwa tsone dibese tseo bo siame dibese tseo di na le botshelo di kgona gore di tsamaya maeto a . Mme gape le bakganni ba dibese tseo ba netefatse di ura tse tharo kapa tse nne ba ema gore engine eo ya bese eo e sa gotela e phele e cool-e down-o. Mme le mokgwanni a itse gore dibese tseo ga di tsamaya maeto a matelele ba seke ba di tsamaisa ka lebelo le le ko godimo, ba tsamaye ba iketlile ba tsamaye sentle gore ba fitlhe ko ba yang teng.

Dipoelo di dintsi tsa go nna le baesekele sa pele ke go itekanela le boitekanelo bo bo ko godimo, sa bobedi ke gore ga o berekise madi go palama dithekesi, go palama dibese kgotsa go tshela petrol mo sejanageng sa gago. Mme go na le dikotsi di le dintsi tse e leng gore motho wa baesekele a ka kopana le tsone a ya tirong. A ka thudiwa ke sejanaga kapa baesekele eo e ka kgaoga mariki kapa e ka kgaoga mo e leng gore motho a ka a tsena mo dikoloing kapa a tsena mo ditseleng tse e leng gore a eme mo go tsone ka nako.

Ee, ditekesi tsone ke tsela e tlwaelegileng ya go ya tirong, mme di-taxi ga di tshwane bakganni ba tsone le bone ga ba tshwane. Mme go bua nnete bontsi jwa ka gaise ke kopane le di-taxi tse e leng gore ga di mo maemong a sa siamang kapa bakganni ba di-taxi ga ba na maitseo a sa siamang. Ke go bona mo le le mo le mo o fumanang gore mokganni o makgakga, mokganni ga a kganne le sentle mo tseleng ga a obamele melao o bua le batho jaaka a batla mo ditseleng le rona mo di-taxi-ng o re fa di tšhentšhe tse di short-ang jaanong ke mo le le mo le mo e leng gore o kry-a e le gore ke overload ga wa dulesega sentle taxi-ng e e leng gore ga e mo tseleng sentle.